Ndicinga ukuba umvuzo ofanelekileyo kubasebenzi basezifama ingaba nomphumelo onjani kwindlela abasebenza ngayo, ekwanelisekeni kwabo emsebenzini kwakunye nasekusekuzinzeni kwecandelo lezolimo kweli.

Mmelwane wam, ndinengxaki endinayo apha malunga neehagu zakho. Njengoba ubona ukuba ndinazo izityalo zam endizifakileyo egadini. Ngoku iihagu yakho iyandimosha ngoba ifika itye. Ndicela ke sincedisane kule meko ngokuba xa uhambayo uzivalele iihagu zakho xa ungazukwazi ubakho ukuba uzijonge zingenzi monakalo. Ngokuba into ezawulandela kuzawufuneke ubhatale umonakalo owenziwa yimfuyo yakho. Andithandi ke ukuba sixabane malunga nale meko. Ndicela nje uzame ukuba zivaleleke iihagu zakho zingazukwazi ukuphuma zenze umonakalo, zindimoshe egadini yam. Ndiyabulela kakhulu ke, makhelwane.

Batshana bam, ndiyavuya ukuba nifuna undincedisa ekwaluseni iibhokhwe ezi. Funeke ndinixwayise ke ngobungozi eninodibana nabo. Okokuqala, bakhona abantu apha elalini ababa iimfuyo zabantu. Ukuba niye nabona nahlelwa yimeko yokokubana nihlaselwe ngootsotsi ze ningabalwi kodwa ze nibaleke nize apha endlini nizondixelela loo nto yehlayo. Ibe ndim ke ngoku oyilungisayo. Okwesibini, kuzawufuneke nihambe namalaphu abomvu ukuze xa kufuneke iibhokhwe ziwelile endleleni nikwazi umisa la malaphu abomvu, imoto zisokwazi umisa, ningatshayiswa ziimoto ngenxa yoba nileqa iibhokhwe eziwela iimoto sisiza. Funeke ninyuse la malaphu abomvu, iimoto zizawukwazi umisa ningabi sengozini yeemoto ke ngoku.

Ihoko yeehagu ndiza kuyiqala phantsi ngokuyenzela i-foundation yesamente. Isizathu saloo nto ndifuna ukwazi ukuyicoca ngamanzi ingazuhlala inuka kunoba ibe, ndakhe phezu kodaka. Okwesibini, amadonga ndizawenza ngesitena ukuze izohlala iminyaka ngokuba le hokwe yehagu ndifuna ibe yihokwe ezohlala unaphakade. Apha phezulu ke ndizawugquma ngecangce, kodwa le cangce ayizogquma umphezulu wonke, izawugquma icala lehoko, ze kuthi xa kunetha ihoko ibe nayo indawo yosithela. Naxa seyizele ke inamantshontsho ibe nayo indawo yokusithela ezawuba nomthunzi.

Iziqhamo ezikhula kakuhle kwimimandla engaselunxwemeni ziziqhamo ezifana neebhanana nelitshi, inektherin, ipayina kwakunye neemango. Ezo ziqhamo zikhule kakuhle ukufa zibe nkulu zibe ntle, elunxwemeni.

Into enonceda ezi meko zinjena kungokuba abantu banganikwa umhlaba, abantu basikelwe iziza ukuze bazokwazi umntu ocinga ulima kwesakhe alime, umntu ocinga ukwakha akhe okanye urhulumente xa ekhuphe izindlu zamahala bakhelwe kwezaa ziza zabo. Enye into enogwema esi simo kuba abaphathi beengingqi umzekelo ezilalini, iinkosi neenkosana ukutsho ezilokishini, uMaspala bangarhwaphilizi okuncinci abakufumanayo kurhulumente kodwa basuke bathathe zonke imicelimngeni abayifumanayo kunye nayo yonke imali abayifumanayo bayibuyisele emva emphakathini, uncedo ukuphuhlisa umphakathi kangangoko.

Iindawo ezifana neKharu zindawo ezinqatyelwe yimvula. Iindawo ezinjalo ke zithanda ukukhulisa izityalo okanye izityalo esiphuhlayo kwezo ndawo ezo, zizityalo ezithwala amanzi emagqabini azo, fumanise ke ngoku xa zinqatyelwe yimvula ziyakwazi uzondla zona ngokunokwazo ngamanzi angaphakathi kuso isityalo. Izityalo ke ezinjengekhala zizo ke eziphuhla kakuhle kwiindawo ezomileyo ezinqatyelwa ziimvula.